Mna ndithanda imidlalo enento zokwenza ne-sport. Iinto zeetenisi amagalufa kunye nebhola ekhatywayo. Xa xa ndinocebisa umngani wam ndingathi makalandele kuba zizo mna endizithandayo.

Ndingaqinisekisa kuqala uba ndifumana ndifumanisa ulwazi olwaneleyo ngezinto zokuba ngumphembeleli kwezonxibelelwano. Kwaye ndingalandela nabantu abenza lo msebenzi, ndibuze kubo ndiqinisekise uba kuzoba ziintoni nantoni endizifumanisayo. Umzekelo, ukuba kufuneka ndithenge ifowuni ethile fanele ndiyazi nezinto ezizawufuneka ndizisebenzisile, neekhampani endizaziyo uba zidinga abantu abangabaphembeleli ukwenzela uba ndikwazi ukwenza ibe ngumsebenzi ophumelelayo.

Ndingafuna kuqala aqale aqiniseke ngoba uzawuba ngumphembeleli kweziphi zinto. Ingaba ingaba ziinto zezemidlalo and emveni koko akhangele ukuba zeziphi iziponsazi angazufumana kuloo nto.

Angaqala neli qela adlala nalo akwazi ukunxulumana nabo athethe nabo enze ubuhlobo nabo. Emveni koko angaya ke ngoku xa enxulumana nabanye abantu adlala nabo.

Ndingathetha nabantu abaxhasayo abantu abaxhasayo uba bazame ukusinceda sibe naso isithuthi ngoba bakhona abantu abazoxhasa abalandeli.

Kukuba angayidlali kuba esaa silumkiso sibekwe phaa ngokwe sizathu. Ngokokwam ndingamcebisa uba azisuse kuloo midlalo leyo ukwenzela uba kungabikho nto izomenza uba sivuke esi sifo.

Ndingamcebisa ukuba aye eyunivesithi ngoba eyunivesithi usenokuqhubeka eyenza nale nto nangoku apha kwaye uzawudibana nabantu abaninzi phaya angathi anxulumene nabo esekungenzeka uba nabo bafuna le nto. So, eyunivesithi ingayindawo efanelekileyo ukuba aye kuyo ukuqinisekisa uba wakha ubuhlobo kwaye andise inethiwekhi yakhe abe nabantu abaziyo.

Inintsi kakhulu indima eziyidlalayo ngoba batsho bakwazi ukuba babe nabantu abaninzi bakhe ubuhlobo ezindaweni abadlala kuzo. Kwaye uyaqinisekisa ukuba nasemzimbeni uba sempilweni kwaye bayazikhupha kwizinto abafanelanga uba bazenze ezifana notywala

Ibhola ingathi imnxulumanise nabanye abantwana abalingana naye. Athi akwazi ukwenza ubuhlobo atsho naye akwazi ukwakha i-confidence yakhe kwabanye abantwana.

Ewe, iyanceda kakhulu ngoba ikhe iqinise ubuhlobo apha kwintsapho ke ngoku kwaye itsho incedise nasekubeni iintsapho yazane. Bazana uba bangabantu abanjani kwizinto zezo board nee-card games.

Ndicinga ukuba yila nto yokuba bacingele uba ngumdlalo wabantwana aba ngamakhwenkwe kwaye ngokwendlela izinto eqhele ukuba abantwana aba ngamantombazana abangobantu abaqhelisekwe izinto ezidinga amandla nendlela umbhoxo lo odlalwa ngayo. Kodwa zizinto ezingathi ke ekuhambeni kwexesha ziphuculwe zikhuthazwe ukwenzela uba abantwana abangamantombazana bawuqhele ukuba badlale nabo kwimidlalo edlalwayo.

Zinceda kakhulu ngokuba ezemidlalo zibaluleke kakhulu ekwakheni ubuhlobo kwaye abantu xa xa bekwezemidlalo bayakwazi ukuba bacingele imizimba yabo bacinge ukuzomeleza nokuba baphile impilo

Kunganeziphumo ezihle kakhulu ngoba izoyiphucula indlela impilo yakho eyiyo. Indlela umzekelo isikhumba ntsuku solusu singathi siqhele ukudlala kwaye naye angasoloko eziva esempilweni.